Izindlela ezahlukene zokulima ezifana nezindlela eziphilayo izindlela eziphilayo uma ulima aziwungcolisi umhlabathi, umhlabathi uyavikeleka kodwa ukulima ngendlela ejwayelekile zona ziyawungcolisa umhlabathi.

Ukuthatha umhlaba kwelinye iqembu uwunike elinye noma iliphi iqembu elingawuthatha umhlaba lize ngosinqumo sokushintsha umhlaba noma iliphi iqembu elingawuthatha umhlaba, kodwa uma lizokwazi ukuthi lishintshe izimo esibhekene nazo emhlabeni. Noma iliphi iqembu elifikayo komele lenze izinhlelo zokuthi zishintshe izimo eziningi esiphila ngaphansi kwazo.

Izinhlelo, izinhlelo zesimo sezulu ukuthi akwazi ahlezi engaphambili ngolwazi lwesimo sezulu, amadivayisi alula angabizi azomsiza ukuthi akwazi ukuhlola isihlabathi.

Kungaba ukuthi uMnumzane Mkhize unikeza izinkomo ukudla okunganele izinkomo lezi ezisuke zikhulelwe, indawo engalungile ingalimaza amathole ingakho ezalwa ebuthaka. Kungaba nawukuthi ukuzalanisa izilwane ezihlobene kakhulu noma akahloli kahle igazi lezinhlobo zezinkomo. Uma izinkomo kakhulu noma zinegazi elifanayo, kuyenzeka-ke ukuthi amathole azale ebuthaka.

Ukuma kwezulu uma izulu lingani isikhathi eside kuba nzima ukuthi izitshalo ziniseleke ngendlela efanele. Isidingo semakethe, imakethe uma ifuna izinga eliphezulu uma ifuna nje ukumaketha ngezinga eliphezulu, lokho kusekuyancipha nasemalini. Isikhathi isikhathi sokuvuthwa, ezinye izinhlobo ziyavuthwa kancane kancane so, uma ulimile ezinye izitshalo zivuthwa kancane. Ubukhuni nobulukhuni bezitshalo, izitshalo ezincane nezibuthakatha. So khona izitshalo ezivuthwa kanzima khona ezinye ey'vuthwa kalula.

Ukuhlola ngokuthinta isihlabathi, kubheka ukugeleza kwamanzi nakho kungaba umthelela ukuze ubone ukuthi ahamba kanjani, ukuhlola ngokusebenzisa amathuluzi, ukubheka umbala wesihlabathi kungakutshela okuningi ngesimo senhlabathi. Ukubheka ukwakheka kwesihlathi.

Into engenzeka ukwakheka ubulungiswa kubanikazi bomhlaba abadala nababasha ukuthi abadala kumele basebenzisane nababasha, baqeqeshwe nokufundisa ukuba bakwazi ukusebenzisa umhlaba, ukubambisana nokuxhumana, ukwehlelwa kabusha, ukwabiwa komhlaba ngobulungiswa.

Umphakathi unganikeza usizi lwezobuchwepheshe kwabalimu abadonsanga kanzima, baphinde futhi banikezwe ulwazi nokuqeqeshwa kubalimi abadonsa kanzima ukuze baqonde izindlela ezintsha zokulima. Imali yokusekelwa kubalimi abadonsa kanzima, izibonelelo ukuze abalimi abadonsa kanzima bakwazi ukuphila.

Kwangisiza kakhulu ukuba ngikwazi ukulima ngoba ngakwazi ukonga imali, ngangikwazi ukusebenzisa izandla ngiqonda izidingo zokulima, ingqubo yami eyokuvuna ngavuna kakhulu ngoba ngangasayikhiphi imali uma ngifuna ukuthenga imifino njengezaqathi. Kwakuzikhulela kona esivandeni sami uma nje nginisela kahle, ngangayidingi imishini emkhulu noma amadivayisi amakhulu kodwa ngangazi ukuthi ngiyakwazi ukuthwala, ngiyakwazi ukuzivikela ngiyakwazi futhi ukuvuna izitshalo ezahlukahlukene.

Ipulazi likaNomusa, uNomusa bekulindeleke ukuthi ahlole umhlabathi lapho khona etshale khona aphinde futhi abuke kumabonakude, noma alalele kumsakazi ngesimo sezulu, aphinde futhi abheke indawo la akhele khona, atshale khona izitshalo zakhe. Awuthinte umhlabathi ezwe ukuthi isihlabathi siyaphila noma asiphili ukuze akwazi ukulima kahle, kubalulekile futhi ukuthi atshale endaweni la azi khona ukuthi ngisho kuza izimvula ezinamandla ngeke kube nankinga.

Ngingakhetha ukuba ngumlimi olima okuphilayo ngoba uma ngilima okuphilayo sikhuluma ngezitshalo ezizikhulela zona, nezidinga konke okuwemvelo, okwamanzi, izimvula, ilanga ezingadingi ukuthi zijovwe noma zisebenziswe amakhemikhali ukuze zikhule. Ngingazikhethela ukuba ngumlimi olima okuphilayo ngoba futhi akugulisi iningi lethu futhi sikhule ngakho izitshalo eziniseliwe emakhaya ethu, izitshalo ezigcwele ezivandeni emakhaya ethu.